Ditirelo tse di tshwanang le di-Bolt-e le di-Uber di thusa tota ka gore di go fitlhisa bonako ko mmerekong kgotsa ko yang ko teng. Di phephile, o ikutlwa o phephile ka gore driver o kgona go iteract-tha le wena, ntse a buisana le wena. Dithekisi tsone, mare nako nngwe bothata ba teng ke goreng o kry-e gore o tsamaya ka taxi e sa tlhamaletsegang, e o kry-ang gore ditulo ga o kgone go dula sentle. Nako nngwe le namela le le overload mo gare ga taxi. Ba le pagamisitse ba dulisitse ba bangwe mo godimo ga ba bangwe. Gape taxi o a kgona go latelwa ka taxi ntse o nametse ka nako, o latelwa ka gore taxi e tla e ema mo tseleng e folosa batho.

Motho ga a dumelega gore a kgweetse ga a sena license, kgotsa ga e le motho o ithutileng go kgweetsa mara a sa kgone go kgweetsa. O tlamehela a shebe di-sign-e mo tseleng, dilo tse di tshwanang le di-stop sign-e, tsa go mmontsha gore o jika ha, o offramp-a mo, o dira yaana. Di teng di-sign-e mo tseleng tse di nang le bo-red, tse dingwe di na le bo-orange, tse dingwe di na le bo-blue, tse dingwe di bontsha di terata, tse dingwe di bontsha gore a tsamaye ka limit e feng ya .

Dikhuti di senya dikoloi tsa bakgweetsi tota thata ka gore ba bangwe ba senyegelwa ke di-bumper-ra. Dikhuti tseo di dira gore go diragale di-accident-e, di-pothole, dikhuti di ka thibiwa ka gore di terata di dule di bankanywa. Ke gore ba dula ba baankanya fela, ga gona le complaint gore go na le pothole mo e baankanywe, ebile ke bona le gore government-e e ya ditsela ba kry-e investment or tšhelete gore ba kgone go go kry-a meterial o mo strong thata for ditsela, gore ba tlogele go dula ba ntse ba berekisa tšhelete ya bone ba senya tšhelete go lokisa ditsela tse e leng gore gape di sa ile go senyega ka gore, dikhuti tse di dirwa ke metsi nako e nngwe.

Ga ise ke tsamaye ka sefofane kgotsa ha nka tsamaya ka sefofane nka itumela thata, ka gore ka ne ke itse gore sefofane seo se ile go mpeya mo ga le ke ntse ke batla go ya ko teng. Sefofane ee, se a tshosa sone go nagana gore go tsamaya ko godimo ko marung ao go shebelela batho from ko tlase. E ile go thabisa motho thata mare go kane go tshosa, ke gore ke lakaletsa gore ka lengwe la matsatsi ke tla tsamaya ka sefofane.

Nka kala dibese lesome ka gore dibese di thusa thata ka gore di na le dinako tse di tsamayang ka tsone, and di dira gore batho ba kgone go fitlha ko mmerekong ka nako. Dibese ebilane dikgona go rwala batho ba bantsi ka nako e one, and di thusa tota ka goreng, o a kgona go duela mafelelo a kgwedi. O itse gore mo gare ga kgwedi ga o sena madi o ntse o duetse mafelelo a kgwedi for kgwedi yotlhe.

Di-company tsa dibese tse ke di ratang thata ke dibese tse di tsamayang di tsena di bona toropo e ntšha, ke tsone tse ke yang ko tsone thata. Tse dingwe tse ga ke so utlwe ke di rata sentle or kgotsa ke re ga ke so di utlwelele.

Ke nagana re ditirelo tsa Bolt-e le Uber di sireletsegile. Di sireletsegile ka goreng di a kgona go go tsaya di go beye mo o tswang mo ntlong, di go beye ko o yang ko teng sentle hela. And o a kgone go send-ela le di chommie kapa ba lelapa la gago, information-e ka driver, and o a kgona go netefatsa gore koloi e o e namelang ke yone e tlhagisitsweng mo founung number plate kapa driver.

Ee, e ile ya nkiragalela se'o seo, e le gore bana ba sekolo ga ba duelela mokgweetsi wa mo thekesing. A ba emisa thekisi eo, a ba a re botlhe batho ba ba ntshitseng tšhelete ba tswele ka mo ntle. Ga rotlhe re ntshitse tšhelete re tswela ka montle a re fa ditšhelete tsa rona. A ba re ba ba sa patalang ke bone ba sa kry-ang ditšhelete, go bo kry-iwa gore ke bone bana ba ba sekolo ba, ba sa patalang go dira gore mokgweetsi oo, a ba ba botsa gore why ba sa patala, ba mmolelela gore nnyaa bone ba tšhelete ya rona ya go kgweetsa ba e jele. A ba ba palamisa mahala hela yalo, a ba ba bolelela gore lengwe la matsatsi ha a tlile go ba nametsa ka gore ke seo se ba tlwaetseng go se dira. Ee, dilo tse di diragala thata mo society e re phelang mo go yona nou yaana.